Vakhegula vo tala va tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayisi hikuva vana va vona va va va nga ri na nkarhi wo va hlayisa u kuma ku van'wani va tirha va tirha tiawara to leha va tsandzeka ku va va va hlayisa vakhegula kumbe va va va va kumela vanhu vo va nga tshama na vona so swi antswa ku va ya va va yisa kona kwale va tshamaka kona vakhegula ku na vanhu vo va va hlayisa vanhu va nga swi dyondzela ku hlayisa vakhegula.

Kokwani Mashele ni lava va ya eku hlayiseni bya vakhegula na vakhalabye hikuva n'wana wa vona wa xisati u tekiwile a nge swi koti ku a tshama na yena evukatini hi yena loyi a ku fanele a n'wi hlayisa n'wana wa vona wa mufana u tekile makoti kumbe nsati wa yena wa tirha a nge swi koti ku a tshama na kokwana.

Loko munhu se a khalabyini ku fane a va na muhlayisi hi ku swo tala u tsandzeka ku ti endlela ku fana na ku sweka ku fana na ku ti hlambisa.

Mhani ni kombela ku ri kokwani mi va yisa lava va va tshamaku kona vakhalabye na vakhegula a ku hlayisiweni hikuva laha kaya ku hava munhu loyi a hlayisaka kokwani mina ni vuya exikolweni ni vuya ni karhele ku fanele ni tsala ti-homework-e ta mina n'wina a mi kona mi tshama mi ri ntirhweni loko mi vuya mi vuya mi karhele kokwana u sala a nga ri na munhu wo n'wi endlela swakudya munhu wo n'wi vekela mati ku a kota ku hlamba munhu wo a n'wi tshama a n'wi langutile ku kokwana u xap.

Ekaya swi tsakisa hi ku ri u ta va a tshame na vana va yena a tshame na ndyangu a ku fani na le loko u ri kule na ndyangu wa wena.

Ekaya u ta va u kha u hlayisa hi ndyangu wa wena va ta va va kha va ku hlayisa hi rirhandzu na ku tiva ku loyi i mutswari wa hina loyi i kokwana wa hina loyi i mhani loyi i n'wingi wa mina kutani le va tshamaka kona vakokwani kumbe vakhegula ku ta va ku ri na vatirhi va va va te entirhweni u ta va va ta va ku hlayisa hi ku vo va le ku tirheni a va ku hlayisi ku voho u mutswari wa vona.

Hawa byi hakeriwa hi vana va mukhegula kumbe loko u kuma ku hi mina ni lavela ka mhani wa mina munhu wo n'wi hlayisa hi mina ku fane ni hakela mutirhi.

Va fanele va va na ti-certificate to komba ku vona va le nawini ku va va tirha emakaya.

Ku fanele ku loko u n'wi yisa kwale va tshamaku kona vakhegula kumbe loko u kuma munhu lowu u fane u n'wi thola ku fanele u rhanga u n'wi xiyaxiya u n'wi yisa ka ti-interview-i.

U vulavula na lava va nga n'wi thola ku kota ku a kota ku ya wisa ivi va vuya kaya loko ku va va ya ka ti-leave va ya ka ti-leave va kuma ti-leave va ta kota ku va n'wi kumela munhu wo a n'wi .

U tatisa maphepha ya yena mo komba ku u tshama a tirha kun'wana ivi mi ta fonela vanhu lava a nga tshama a va a va tirhela swa ku u tshame a tirha kwini naswona u va khome.

Bya le kaya bya antswa hikuva u ta va u tshame na ndyangu wa wena kusuhi va ta va va kha va ku vona ku va ku khome kahle kumbe a va ku .

Xo sungula ni languta miri ku lowu a wu nwaka kumbe mimirhi leyi a yi nwaka ya hungutana kumbe ya ha tshame leswi yi nga kumisisa xiswona if ni languta ku yehe exikandzeni u njhani wa dya swakudya loko a vulavula u va a ri njhani hi ku vo tala va va na ku mimirhi kumbe tiphilisi kambe loko se va nwini va tlhela va va na ku cinca.

Ni nga languta swakudya leswi va nga na swona ku hi ni tlhela ni languta ku ri va xava swakudya leswinene leswi fanele va dya swo chukele hikuva a ku fanelanga va dya swakudya swo fana na .

Ni nga yisa hi vu xiphurofexinali bya mi ku ku fane ni n'wi khoma njhani ni endla njhani ni nge yisi hi leswi muthori wa mina a nga ku kota ku ni kota ku mudyuhari a va a ri lowunene a va a ri .

Ndzi nga vulavula na yena kahle ni n'wi byela ku ku fane a dya swakudya swo a vilela Xikwembu xi kona xi tshama xi hi hlayisile mikarhi hinkwayo xi ta tshama xi hi langutile a ti longa longa a nga tshami a tlele a kota ku miri wa yena wu tshama wu ri lowunene mirhi na maphilisi leyi a nga nyikiwa eka .

Ni nga tshama ni dye swakudya swo aka miri ni tlhela ni ti nwela tiphilisi ta ti vitamin ku ni tshama ni ri kahle ni tshama ni ri na matimba.

Ni ta rhanga ni vulavula na mukhalabye ni n'wi byela ku a nga worry ni ta zama ku vulavula na va ndyangu va yena ku ri va ta va ta n'wi vhakela va n'wi vona ivi loko ni heta ni fonela va ku ndyangu ni va kombela ku ni kombela ku mi ta mi ta vona mukhalabye hambi mo ta mi ta n'wi vona kan'we evhikini kumbe kambirhi ku va tshama va ri kahle mukhalabye hikuva va va vilela hi n'wina.

Ndzi ta rhanga ndzi languta leswi va swi rhandzaka swinene mukhalabye ku swi endla kumbe ku swi dya ivi ni va byela ku ni kombela ku va hlambisa kumbe ni kombela va hlamba loko va heta ni ta va xavela swona kumbe ni ta va nyika swona kumbe hi ta endla swona leswi va rhandzaka ku va swi endla hikuva vo tala u kuma ku va rhandza ku ku dya swakudya swo nandzika vo tala va rhandza ku hlayeriwa switori vo tala va rhandza ku tlangatlanga swa ti-game.

Swiphiqo i ku mali mali i tirha swo tala yi endla swo tala ku ni loko vo tala loko va tikuma va nga ri na mali va hleketa swo huma endleleni va hleketa swilo swo ka swi nga ri kahle va hleketa ngopfu hi swona swi dlaya ka miehleketo ya vanhu vo tala.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi byo ka byi nga ri kahle u kuma ku u tshikeleriwa hi vanhu vanhu a va ku naveleli leswa kahle.

Loko munhu a tshama a ri kahle emiehleketweni u tshama a endla swilo leswinene u tshama a kha a hleketa swa kahle na loko a pfuka nampundzu u kota ku a swi xiyaxiya a swi tiva ku ka siku ra namuntlha ni sungula hi ku endla yini u va na mavonelo lamanene na vutomi byi va byi antswile byi va byi byi famba kahle.

Swi nga antswisa hi ku va rhumela tinese na madokodela kumbe va tatisa tinese na madokodela va thola tinese na madokodela mo tala emakaya eka titliliniki ta le matikoxikaya va famba miti na miti va famba va kha va cheka va ongola vanhu lava vabyaka.

I ntiyiso hi ku ri vana vo tala va kula va nga ri kahle emiehleketweni loko tatana wa vona a ba mhani wa vona va kula va ri na miehleketoliya yo swi ri munhu wa xisati u faneriwe ku biwa.

Ni vona yi fanerile hi ku vo tala va va nga ri na vanhu lava nga va hlayisaka se loko va va yisa ka home base care swi va swi antswini hi ku va kuma vahlayisi kona.

I ku vanhu vakulu va va va nga ha koti ku ya emintirhweni va ya va ya ti tirhela se hi wona nkoka wa kona ku va niketa mali ya mfumo yi kota ku yi va pfuneta va xava swakudya kumbe va kota ku va ti endlela swo karhi hi yona.

Ni nga n'wi lavela munhu loyi a nga dyondzeka a nga dyondza hi swona swo hlayisa vanhu va va ku dyuhara kumbe vanhu lavakulu a ta a ta n'wi hlayisa.

Ni vona ku ri leswinene ina ni vona ku ri leswinene hikuva va va va nga koti ku ti tirhela wu kota ku va pfuneta ka swo tala va kota ku xava swakudya va kota ku endla swo tala hi yona.

Hi ku ya hi ikhonomi ni vona yi nga ringananga yi va yi ri yintsanana hi ku loko va xava swakudya yi va se yi herini va tsandzeka ku va nga endla leswin'wana u kumaku ku na swona swa laveka.

Ni vona nga ku titliniki ta le makaya ti phamela vukorhokeri bya kahle kambe vaongori va va va ri va tsanana va va va nga enelanga ku fanele va tata nhlayo ya vaongori.

Ku fanele ku fanele va engetela titliliniki va tlhela va engetela vaongori va tlhela va engetela vaongori lava nga ta famba va kamba vavabyi emakaya loko va ri kahle.

Mbuyelo wa byona hi ku vanhu va ta kota ku vuya va ya kuma mimirhi na tiphilisi va ta kota ku ongola vanhu leswi va pfumalaka matliliniki kusuhi na vona.

Ina ni swi vona ku ri mhaka ya kahle yo va na ta le kusuhi hi ku va karhele ku famba mimpfhuka titliliniki to tala ti va ti ri kule na vona a va koti ku kuma vuongori kahle va vabya vanhu va tlhe va lova hi ku a va kumiki a va kumi a va koti ku kuma mpfuneto.

Ni nga zama ku ni kuma munhu kumbe makhelwani muakelani loyi a nga le kusuhi loyi a nga na movha hi kota ku hi n'wu teka hi n'wi yisa exibedhlele kumbe a tliliniki.

I ku va ku timovha ti va ti nga talanga naswona va va ri ka va kha va pfuna un'wana hi swo swi endlaka ku va hlwela ku va fika va pfuna van'wana.

I ku ri va vhakeriwa emitini ya vona va tshama va kha va tsundzuxiwa ku ku kahle naswona ku va hlayisekini va nga zi va vilela.

E-e ni vona swi nga lulamanga hi ku loko va kayivela ku va ku nga ri na vaongori kumbe vatirhi ku va ku tele exibedhlele kumbe ematliliniki naswona vanhu a va kumi mpfuno hi ku van'wani va jika va vuyela emakaya van'wani va lova kwalaya.

Ni ni vona ku ri loko va fika exibedhlele kumbe matliliniki a va rhangi lava va vonaka ku lava va le ku vabyeni swinene na vona i vakhegula hi ku fane va rhanga hi lava va vonaka ku va le ku vabyeni swinene.

Wu fanele wu wu kurisa swibedhlele wu tlhela wu tata vaongori.

I ku swibedhlele swa mfumo swilo hinkwaswo swi kumiwa mahala a ku hakeriwi nchumu ivi leswin'wani swa .

Ti-private healthcare lexi endlaka ku durha i ku vona a ku ongoriwa bya vona hi le bya le henhla nakona va hatla va ku pfuna a wu u fiki u yima kumbe u tshama u fika u u u u pfunuwa ku hambana na swibedhlele swa mfumo u fika u yima ku va ku tele.

Lebyinene hi ku a wu hakeli nchumu u ya u ya pfuna ku ku ongorheka u nga hakeli nchumu vubihi ku wa fika u kuma ku tele u nga pfuneki u nga kumi ku pfuneka.

E ni swi vona ku ri leswinene ku titliliniki ti tirhisana na tin'anga ku vanhu va kota ku pfuneka hi ku tinkingha tin'wani ta kuma ku a ti lavi a ti lavi titliliniki ti lava xintu.

Ku ta va na mbuyelo wo vanhu vo tala va nge lovi va ta kota ku kuma ku ku ongorhela kumbe ku pfuneka hikuva van'wani va va vuvabyi bya vona byi va byi nga byi nga lavi titliniki byi va byi lava xintu kumbe mirhi ya xintu.

E ni vona ku vanhu va nga ku pfuneka ku hatlisa hi ku loko va ri busy voho va languta van'wani na to tin'anga ta va ti ri busy ti languta van'wani lava va vabyaka.

I department of health na department of housing department of health yi ta yi ta pfuna hi swa mimirhi ka lava u kuma ku va va va nga ha ri kahle va ri ku vabyeni department of housing yi ta pfuna hi tiyindlu na eya yi ta pfuna hi tiyindlu.

Ni nga va byela ku loko ku ku na munhu loyi a nga le ndlwini ene va la ku nghena va teka munhu lwa nga le ndlwini ku le ku tshweni a va tipfali hi nkumba lowu nga na mati naswona a va a va fambi hi ku korhama va nga fambi yimile a va fambi hi ku korhama.

Ni nga tshama ni ri ku beni ka bell-i ku komba ku ni le ku chayeleni kahle loko ni ni tshama na ni kha ni indicator naswona ni nga languta ku mathayere ya movha ma tshama ma ri lamanene petiroli yi tshama yi ri kona.

A ni ta thola ma-trafic kopo ni thola vanhu vo lunghisa a tindlela ku ti mapatu ma tshama ya ri kahle.

I xipidi vo tala va tsutsumisa timovha swinene vo tala va va ri ku vulavuleni hi tifoni vo tala va va twa vurhongo va ri ku tleleni.

Ina ni vona swi ri kahle hi ku se nhlayo nhlayo wa vana lava bihaka emirini va ri vatsongo wu wu wu tele ngopfu hi minkarhi ya hina ya kula a swi chavisa loko u kuma n'wana a bihe emirini a va hi byela ku hi tlangela kule na na vafana.

Hi leswaku loko munhu a nga ri ku vabyeni a nga nwi murhi kumbe maphilisi naswona loko a kha a vabya a n'wi murhi kumbe maphilisi lamanene lama rhikhomendiwa hi dokodela.

Hikuva loko u nga mbalanga u kuma ku u le ku khohloleni u na vuvabyi byona bya Corona a wu ta tluletela van'wana a wu ta tluletela van'wana nhlayo ya ku vabya ka vanhu a yi ta ya emahlweni.

Hikuva i mavabyi mo tluletelana loko wo va kusuhi na munhu a ri na wona i ta ku tluletela wona.

Hikuva matiko hinkwawo a ma khumbeka eka wona naswona loko wo wo tshinela mahlweni ka munhu wo va na yona a nga tisirhelelanga u nga tikuma ma ku khumbini na wena u ri na wona.

Xaka ra mina ndzi kombela u ya teka maphilisi etliliniki u kota ku nwa ku ma ta kota ku na masocha ya miri wa wena la mo ka ma nga ri kahle naswona a swi a swi vuli ku i ku hela ka vutomi va tele vanhu lava tekaka maphilisi kumbe lava n'waka maphilisi va hanya vutomi byo leha byo fana na hina vo ka hi nga vabyeki ene a swi vuli ku i vutomi vutomi bya wena byi va byi herini u ta hanya kahle ku fana na hina u tiyela.

I ku ri ku fane va ya va teka maphilisi va ta kota ku va kuma matimba va tiyela emirini va kota ku hlayisa va ndyangu.

Ni nga va tsundzuxa ku va tshama va va tisirhelelile nkarhi hinkwawo va nwa maphilisi ya ya vona swinene hi ndlela leyi va nga va lerisa swiswona etliliniki ku va nwa hi yona va ta kota ku va tikuma va ri xapu va tshama va ri na matimba.